Fa o tsaya leeto le le telele, go dilo di le mmalwa tse o tshwanetseng go di pakela, mme tseno ke dipampiri tsa semolao le tsa boitseanape, tse di akaretsang passport-o, lekwaloitshupo ga mmogo le ditlhokwa tsa leeto. Dipampiri tseno, di botlhokwa ka gonne di netefatsa gore o tsamaya ka semolao, o kgona go tsena le go tswa mo dinageng, le gore o na le tshedimosetso e e oketsegileng fa o ka tlhaga seemo se se kotsi. Gape, di go thusa gore fa o latlhegetswe ke dithoto o kgone go di bona, ebile gape le gore ga o lwala kgotsa o tlhoka thuso ya dipholo, o kgone go e bona. Le fa ditokomane tsena di le dinnye ke tsona tse di dirang gore o sireletsege ebile di rulaganya leeto le le atlegileng, mme go tshwanagala gore, o di tlhokomele fa o le mo leetong mme o tshwanetse go di tshwara ka metlha.

Ke nagana gore go tsamaya ka bese go ka dira gore go nne monate, ebile go nne botlhofo le gore bapalami ba itumele ka go nna le ditulo tse botlhofo, ebile tse di letlelelang motho gore a kgone go itshegetsa. Seno se dira gore, motho a kgone go nna lebaka le leleele le gore gape, a kgone go itumela ka gonne, mokwatla wa gage o a be o sa bone kotsi ebile o sa bone botlhoko bope. Mme gape, se sengwe se se ka dirang mo dibeseng gore di nne le bofuthu le gore di itumedisa bapalami, ke gore go nne le batho ba ba thusang bapalami go bona ditirelo, mme tseno ke bua ka ditirelo tse di tshwanang le dijo, ditirelo tse di tshwanang le bo emela bese, ditirelo tse di tshwanang le go rulaganya ga ditekete. Mme gape se sengwe, ke gore ba neye bapalami nako ya gore ba ikhutse, ka go nna le ditulo tse di tona tse di letlang seno gore se direge.

Tiriso ya bese mo teropong ya me, e monate ebile ga e monate. Mme se se ke se ratang ka yone ke gore, dibese di tla ka nako ebile gape go bona di-ticket-e go golaganya le molawana e bofefo, ka gonne ga go tseye lobaka, ebile tiriso ya teng ke e motho a kgonang go e tlhaloganya. Mme gape, se ke sa se rateng ka dinamelwa kgotsa dibese tsa mo toropong ya me, ke gore di tlala ka bontsi, mme seno se dira gore motho a sa itumelela go nna mo beseng, ka gonne go a be go le bolelo, mme gape go le modumo. Se sengwe gape se ke sa se rateng ka dibese tsa mo toropong ya me, ke gore di tsaya sebaka se se telele gore di bonwe, mme ke gore ga di tle nako nngwe le nngwe, kana ura nngwe le nngwe. Mme seno, se dira motho gore a tsene a le thari ko mmerekong.

Mofuta wa sepalamo kgotsa sejanaga se se sireletsegileng go tsamaisa dithuto ke nagana gore ke yone e re e bitsang aeroplane kana sefofane. Sefofane se sireletsegile go tsamaisa dithoto ka gonne, ga se bone traffic-e e le ntsi mo moweng, ebile gape ga gona batho ba le bantsi ba ba ka batlang go utswa dithoto tse di mo sefofaneng, ka e tsamaya ka mola o le mongwe. Mme gape, ke nagana gore sefofane se bonako go tlisa dithoto kwa mafelong a a farologaneng, ka gonne ga gona dilo di le dintsi tse di diragalang mo lefaufaung, ka go tshwana le mo ditseleng, ka go bona go na le dikotsi di le dintsi, ebile gape go na le magodu a le mantsi. Mme ke nagana gore sefofane se sireletsegile, ka gonne a gona tika-tika ya go ya kwa le kwa, fa o batla dithoto tsa gago, ebile gape ditirelo tsa teng le madirelo a teng a tsamaisiwa ka nako ebile ka potlako.

Le nna ke ne ke na le toro ya go pagama sefofane, mme ke motho wa batho ba e leng gore ba tshaba go se pagama, ka gonne ke tshaba lobaibai. Ke tshaba lobaibai ka gonne, ke na le poifo ya gore sefofane se ka wela mo le tamong, mme ka gonne ga ke itse go thuma, ke tlile go bona thuso jang. Mme gape, ke tshaba go pagama sefofane ka gonne, ke badile dikgang di le dintsi ka dikotsi tsa sefofane, mme seno se dirile gore ke tshabe go se pagama. Gape sengwe se se dirang gore ke tshabe go pagama sefofane ke gore, go ne go nnile le morutabana wa me o kileng a bona kotsi ya sefofane, mme seno se dirile gore ke se tshabe go ya pele. Se sengwe gape se se dirang gore ke tshabe sefofane ke gore, ke nagana thata, gore selo se le segolo yana, se kgona go nna yang mo moweng, lobaka lo lo leele.